Molweni, baphulaphuli. Ngu-Unathi apha, Unsta, your one lover, umhlobo wakho wenene.

Yingxaki enkulu ke le yokuba nenze ingxolo, kunabafundi abafundayo. Kutheni ningadawunlowudi ezozi game okanye ezo muvi enifuna ukuzijonga, nihambe ke niyozijonga apho nihlala khona?

Ndicinga ukuba asiyonto entle. Abantu kumele bona bafunde ukuthi iYouTube bangayisebenzisa kanjani. Abantu kumele bafunde ukuba bafundise abanye abantu ngokusebenzisa iYouTube nokufaka i-information entsha exhomana neemeko okanye iincwadi esingazifunda njengabantu eziza kusifundisa izinto ezintsha.

Iphasiwedi iyadingeka ngokuba yenza ukuba kungabi nabantu abazikhonekthelayo ungazi. Ewe, abantu abangayisebenzisa ungabaphanga imvume.

Hayi, azifiki kuwo wonke umntu. Andicingi ukuba ziyafika kuwo wonke umntu.

IWi-Fi engahlawulelwa kakhulu uyifumana kwiilayibrari, uyifumana kuma-malls or iindawo eziphethwe ngurhulumente kakhulu. Ungayisebenzisa nanini na, especially emini.

Eyi idatha, idatha yho hayi iduri, iduri kakhulu. Ndiyacinga abantu abasemakhaya, hayi iduri kakhulu for, for bona. And kanintsi iWi-Fi abanayo. Ngoku hayi iWi-Fi iduri kakhulu.

Abantu abafuna umsebenzi kumele babe nayo idatha ngoba kumele basende okanye bathumele ama-emails as ama-job applications, kumele bavule ama-emails ukujonga futhi ama-responses from ama-applications wabo. Ngoku iba yingxaki indaba yedatha ngoba kumele kube nengxoxisano nabaqashi.

Ewe, kuyakhuthaza kakhulu. Kuyakhuthaza ukuba ube endaweni ozawufumana iWi-Fi, ngoba unintsi le-information ngeli xesha ifumaneka kwi-intanethi. Ngoku kuyakhuthaza kakhulu. Ixesha elinintsi ungafumana ke ndilapho kuloo ndawo.

Okwangoku andikwazi ukucinga ukuba ndingayenzani okuba ndiyibhayiphase loo nto. Kodwa kuzawumele ndifune ke enye indlela yokufumana le information endizabe ndiyifuna. Kaloku iWi-Fi izabe ivalwe ke ngokuba bangavumeli ukuba siyisebenzise for ukubhrawuza njee, ukusikrola njee amaTikToks, iinto ezingazusipha information. Kodwa ke kuzawumele ndithenge idatha yam.

Luyanceda kakhulu kubantu abasemaphandleni. Kaloku idatha iduri, ngoku bayakwazi nje ukuthi bazihambele baye kuloo ndawo, kweso sikolo okanye kuloo layibrari bafumane ke loo intanethi, bakwazi ukujonga ezo zinto abazawuzifunda okanye abazawuzisebenzisa ngeendlela ndlela nje ezinintsi.

Hayi, mna hayi andicingi uba abantu bodumo iindaba zabo kumele zaziwe. Iindaba ekumele zaziwe, iindaba zokuba kwenzakalani apha eMzantsi Afrika. Iinto zokufunda zizo izinto endingathi kumele sizazi.